Izinselelo ezinkulu abalimi abasafufuza ababhekana nazo ezindaweni zasemakhaya. Eyokuqala ukungabi nokufinyelela ezinsizeni okungaba imali, abalimi abaningi abakwazi ukuthola izibonelelo noma izimali zokutshala izitshalo noma ukuthenga imishini yokulima. Imishini nezinsiza, ukushoda kwemishini efana ne-tractor, amapompo amanzi noma izibulala-zinambuzane. Eyesibili, izinkinga zokufinyelela emakethe, abalimi abaningi abakwazi ukufinyelela ezimakethe ezinkulu ukuze bathengise imikhiqizo yabo futhi bakhokhelwa amanani aphansi ngenxa yokuthi babathengisela abantu abangama-middle men.

Ukuze ungumthuthukisi womkhiqizo ophumelelayo, udinga indlela ebanzi yokuhlola izidingo zokupakisha kanye nemigomo yenkampani, xoxa nabanikazi benkampani noma abaphathi bemikhiqizo. Bheka ukuthi iziphi izinhloso zokupakisha, ukuvikela umkhiqizo, ukuheha abathengi, ukwandisa isikhathi sokugcina noma ukwenza kube lula ukuwusebenzisa, uhlobo lokudla isibonelo, okomisiwe, okubandayo okunezithako ezimanzi kuthinta uhlobo lwephepha oludingekayo oluqinile, olungangeni amanzi. Uma umkhiqizo uhamba ibanga elide noma ugcina ezindaweni ezinzima, kumele uwuphakheje ngendlela ezokwazi ukuvika ukuthi impahla ihlale kahle. Bheka ukuthi inkampani igxile kanjani esimeme, ekupakisheni, emvelweni nasezidingweni zamakhasimende.

Njengomlimi osanda kuhluleka izitshalo ngenxa yokungabi nempilo yomhlabathi, kungaba buhlungu futhi kungayidumaza kakhulu, kungazwakala sengathi umsebenzi wami onzima awuzange ube nemvuzo futhi lokhu kungaholela ekupheleni yithemba noma ekungabazeni amakhono wami. Kodwa izinyathelo engingazithatha esokuqala ukuhlola umhlabathi, ngingathatha umhlabathi wami ngiye nawo e-factory ukuze bawuhlole i-PH yawo ukuze ngibone ukuthi imaphi ama-nutrients adingekayo. Uma sengibuya nawo umhlabathi, ngingafaka umquba ukwengeza umanyolo wemvelo kukhuphuke impilo yomhlabathi noma ngifake i-lime uma i-PH iphansi kakhulu umhlabathi unamafutha amaningi i-lime iyasiza, noma ngitshale izitshalo ezihlinzeka umhlabathi okungobhontshisi nolusili.

Ukushintsha indlela yokuvuna usuka emshinini uye ekuvuneni ngesandla akuwona umgomo olula kungaholela ekudikibaleni, ukukhathazeka noma ukungabaza isinqumo sami kodwa ngingasebenzisa amasu okusekela ngokozwelo, ukuze ngibhekane kahle nalo guquko futhi ngihlale ngiqinisekisile enhlizweni. Ngingamukela imizwa yami noma iphoxekile, ngixhumane nomngani engimethembayo ongase angeseke kuleso sikhathi, ngiphinde ngizame ukuxhumana nabalimi abakhona endaweni yangakithi ngixoxe nabo aseke baba nezinqubo ezifanayo. Lokhu kungangisiza ngizizwe ngiyeke ukukhathazeka, ngiqinisekise inhloso yesinqumo sami, ngibhale phasi izinhloso engangifisa ukuzenza njengoba sengifisa ukuthatha lesi nqumo, ngihlele ngokucophelela mase ngihlela kahle futhi.

Is'luleko engingasinika umngani wami, ngingamchazela kuyenzeka ukuxhasa ubulungiswa komlando futhi ukhathazeke ngomsebenzi, ukushintsha kungaba lukhuni kodwa kungaba nethuba elisha. Useqopheleni elingamvulela ukuba abe yingxenye yokwakha isimo esisha esisekelwe ekuhlonipheni, ebudlelwaneni, ekuqhubekeleni phambili. Ngiphinde ngimchazele ukuthi akabe esekhulumisana nomuntu ozophatha ipulazi elisha akade esebenza kulo, amchazele ukuba usenesipiliyoni esiningi njengoba kade esesebenze kuleli pulazi isikhathi esiningi, angaba yinzuzo kuleli pulazi.

USipho unebhadi lokuhlangabezana nokuguguleka komhlabathi ikakhulukazi ngoba izwi lakhe lisemthambekeni kodwa akayedwa, inkinga yokuguqulela komhlabathi iyinkinga enkulu emapulazini amaningi, ezindaweni ezinezintaba noma ezithambekele emanzini. Kodwa kukhona angakwenza, ukulima uqonde nohlangothi lwegquma, hhayi phansi noma phezulu, lokhu kwenza imvula ingagijimi phansi ngesivinini, kuphazamise ukuguguleka komhlabathi. Izinsalela zale ndlela zigcina amanzi aphuza kahle futhi azishayi inhlabathi ngamandla, okunye angatshala imithi emfushane nezihlahla, izihlahla zinezimpande ezibamba umhlabathi futhi izitshalo emhlabeni zinciphisa ukushaya kwawo imvula ngokuqondile.

Ukushintshela ekulimeni ngokwemvelo kuwuhambo olunenzuzo enkulu esikhathini eside kodwa lihambisana nezinselelo ezithize, ikakhulukazi ekuqaleni izinzuzo zokulima ngokwemvelo kuMandla, inhlabathi eqinile nenempilo, imikhiqizo ephephile nenempilo, ukuvikela kwemvelo, imakethe ekhula ngokushesha, ukuzinza. Izinselelo uMandla angabhekana nazo, isivuno esiphansi ekuqaleni, izindleko zokuqala ezikhudlwana, ukuhlola nokuthola iziqinisekiso, ukufinyelela imakethe ehlukile, ulwazi nolwazi lwezindlela ezihlukile.

Kuyiqiniso elibuhlungu ukuthi abantu abaningi namuhla ikakhulukazi izingane ezikhulele edolobheni banqanyuliwe kakhulu emvelweni nasekulimeni, lokhu kwenzeka ngenxa yezindlela zokuphila zesimanje ezisedolobheni, izindlela zokufundisa kanye nezinguquko zobuchwepheshe. Ukuphila ezindaweni zasemadolobheni, abantu abaningi bahlala ezindaweni lapho kungekho khona mapulazi, izilwane zasemakhaya noma imvelo ebonakalayo, izitshalo nezilwane azibi khona empilweni zabo zansuku zonke. Ngakho bahlala bekholwa ukuthi ukudla kuvela esitolo ubuchwepheshe nobuchwepheshe buphezulu, abantwana namuhla bachitha isikhathi esiningi ngobuchwepheshe, ama-TV, amafoni, imidlalo yevidiyo kunokuhlola imvelo. Lokhu kugcina kudala ukuhlukana okukhulu phakathi komuntu nemvelo yakhe yangempela.

NjengoLizwi umlimi noma isisebenzi sezolimo esiphatha izinambuzane, yebo kube khona izinkinga nezikhathazo eziningi ezihlobene nokusebenzisa i-PPE. Izinselelo ezihambisana nokusebenzisa i-PPE ukuntuleka kwe-PPE eyanele, i-PPE ayitholakali kalula kwezinye izindawo zasemakhaya noma izindawo ezikude, kwezinye izikhathi i-PPE itholakala kuphela ezitolo ezikude kakhulu noma ezibizayo. Izindleko eziphakeme, izingubo ezivikela izinambuzane, ama-gloves, izibuko, nezifihla buso kubiza kakhulu, ikakhulukazi ezimlimi ofufusayo noma izisebenzi ezihola kancane, lokhu kwenza kube lula okungayinaki noma ukuyisebenzisa ngendlela engaphelele.

Izindlela zendabuko zokulondoloza ukudla zisabalulekile kakhulu namuhla, hhayi kuphela ngenxa yokugcina kokudla kodwa nangokugcina ulwazi lamasiko, ukuzimela kanye nokuvikeleka kokudla. Ukuzimela nokuphila ngaphandle kwemishini yesimanje, uma kukhona ukuphazamiseka kukagesi isiqandisi siyama ukusebenza kodwa izindlela zendabuko njengokumisela, ukufaka usawoti noma ukubilisa. Zingaqinisekisa ukuthi ukudla kuhlala isikhathi eside, lokhu kusiza ikakhulukazi emiphakathini yasemakhaya noma ezindaweni ezingathembeki ngogesi Ukugcina ulwazi lamasiko, lezi zindlela zingaba indlela yokufundisa izingane ngamasiko, ukubekezela nokuhlonipha okwedlule.

Izizathu zokuthi kungani umama uThandi engazama uhlanganisa izinkukhu, ukukhula okusheshayo, ukukhiqiza okungcono, ukuthuthukisa imikhiqizo, izingozi noma ezinselelo, izinkinga zempilo, ukungazinzi kwezici, izindleko ezingeziwe. Kanti angazama umama uThandi ukuhlanganisa izinhlobo zezinkukhu zakhe uma enolwazi nolungiselelo olufanele, kodwa kufanele akwenze kancane kancane futhi aqaphe izimpawu zempilo nekhwalithi yezinyoni ezintsha. Lokhu kungamvulela amathuba amasha okuthuthuka kwepulazi lakhe kodwa kuphela uma ekwenziwa ngobuhlakani.